Ukuqinisekisa ukuba imfuyo yam iyagonywa kukuba ndibe nexesha endigqiba ngalo lokugonywa kwemfuyo nogqirha wezilwanyana nokugcina ingxelo okanye iirekhodi ezineenkcukacha ngemfuyo. Nokulandelela ugonyo olulibalekileyo okanye oludlulelwe lixesha. Xa ndinombuzo ndibuze kugqirha wemfuyo.

Unobangela wokuba ndithenge inyama kubafuyi basezilalini kukuba bathengisa inyama entsha ekumngangatho ophezulu. Kwaye ndixhasa oosomashishini basezilalini okanye ukuxhasa abafuyi basezilalini. Nangenxa yeentlobo ezahlukeneyo zokusikwa kwenyama kubafuyi. Nangenxa yenyama esempilweni abayithengisayo.

Abasebenzi basefama baphumla iyure enye emva kweeyure ezintlanu zomsebenzi. Kwesinye isivumelwano okanye izivumelwano ezibhaliweyo iba ngamashumi amathathu xa licuthiwe. Xa uthe wasebenza ngexesha lekhefu uyalihlawulelwa elo xesha.

Ukwenza isilwanyana ukuba silahlekelwe yingqondo ukuze singeva ntlungu. Ukusika intamo yesilwanyana kusetyenziswe imela ebukhali kakhulu ukuqhawula imthambo yegazi emikhulu esentanyeni nasesifubeni esuka engqondweni okanye eya engqondweni ukuze iphume igazi ngokukhawuleza ife. Ukudubula intsimbi ebuchotsheni besilwanyana ngompu loo nto izokwenza silahlekelwe zingqondo ngoko nangoko. Inkukhu nezinye zihlala kumakhreyithi azo zifakwe kwisixokolelwano segesi, apho zidibana nemixube yomoya nerhasi de zife.

Gcina umbona kwizikhongozeli ezingenisa umoya njengemigqomo, izisele okanye iingxowa ezingangeni moya ukuze ukhuseleke kubumanzi, izinambuzane ezitshabalalisayo kunye neempuku. Jonga ubushushu kunye nokufuma.

Ukuthintela ivumba ngaphakathi kwemoto elingenza umonakalo kumgangatho wesivuno, ukuzama ukugcina isivuno kumgagatho ophezulu. Ucoceko lwesithuthi kuthintela ukwanda kwezifo, izinambuzane nezinye izinto ezingcolisayo ukusuka ekuvuneni ukuya kwinqwelo nasemva. Nto leyo engathomalalisa umgangatho wezityalo.

Incedisa ngokuthi uyakwazi ukufumana imifuno emitsha wenze isitshebo. Uphinde upheke isigwampa ngemifuno oyifumene kwigadi yakho. Enye into xa uthengayo seyizophela inyanga ungongeza irayisi okanye umgubo ongawubiza ngokuthi yi-meally meal, usiyeke isitshebo.

Kukungamhloniphi umntu okusebenzelayo kuba uyazi ukuba kweli lakuthi inqabile imisebenzi, kwaye banintsi abantu abafuna imisebenzi abafundileyo. Umsebenzi ohambileyo okanye oshiya umsebenzi, isithuba sakhe sivalwa ngomnye kwamsinya.

Banintsi abantu abafundela ukulima okanye abakhetha ezolimo ngenxa yenkxaso karhulumente. Abo bantu baye badinge abantu bokubancedisa batsho baqashe abantu bokubancedisa ekulimeni yande kanjalo ke imisebenzi.

Ingamncedisa ngokumnika izithole okanye imali yokuvula eyakhe ifama kuba enolwazi oluthe vetshe kwezolimo. Okanye imncedise ngemali yokwenza izifundo ezimfutshane ngezefama okanye agriculture.

Izilwanyana zivelisa ubisi, amaqanda, inyama. Kwelinye icala ungenza imali xa uzawuthengisa imfuyo kuluntu, kuphinde imfuyo yenza isichumiso sokulima kwigadi xa usebenzisa ubulongwe benkomo. Nangesikhumba ungenza iimpahla, izihlangu nendawo yokulala

Ukunqaba kwamanzi kuchaphazela impilo nemveliso. Oku kubangela indlala, ukungondleki kunye nokuncipha kokumelana nezifo kwizilwanyana. Imbalela ikwanyusa uxinzelelo lobushushu, nto leyo ekhokelela kutshintsho lwe-metabolism kunye nokufa kwezilwanyana.